Ndzi nga swi ndzi nga n'wi vutisa leswaku u titwa njhani ku va a ri mutlangi wa khirikete wa Afrika-Dzonga, xa vumbirhi ndzi nga n'wi vutisa leswaku ndzi nga endla yini na mina ku tikuma ndzi ti kuma ndzi nghenelela ku tlanga khirikete eAfrika-Dzonga, xa vunharhu ndzi nga vutisa leswaku ku tlanga khirikete swi nga ndzi yisa kwini hi swa swipotso na swa vutomi naswona swi nga ndzi pfulela yini minyangwa evuton'wini.

Ntlangu wa khirikete a ndzi wu landzeleli hileswaku a ndzi wu twisisa naswona a ndzi swi tivi leswaku wu tlangisiwa ku yini, naswona a ndzi wu landzeleli hikokwalaho ka leswaku ndzi landzelela bolo ya milenge naswona ndzi rhandza yona.

Leswaku ntlangu wa ncuva a wu ri wa a wu ri wa nkoka swinene eka ka eka vavanuna hileswaku ku ya hi vanhu va khale a va tiyisisa leswaku ntlangu wa ncuva wu endla leswaku vavanuna va tiya naswona wu tisa vununa bya vona leswaku va ti tiva leswaku i vavanuna ku fikela kwihi naswona hi wihi ntshikelelo lowu va kotaka ku endla eka vununa bya vona loko va tlanga ncuva.

Hi ku vona ka mina a ntlangu lowu nga wu susa vanhu miehleketo i ntlangu wa bolo ya milenge hikuva bolo ya milenge yi rhandziwa hi vanhu vo tala swinene naswona ya tshwutshwisa miehleketo ya munhu leswaku hambi swilo swi nga n'wi fambela kahle kumbe a na tinkingha leti yo tala swi endla swi endla leswaku miehleketo ya yena yi tshwutshwa a va kahle.

Nkoka wa nkoka wo va na mitlangu eka vana na vanhu lavakulu hileswaku eka vana swi endla leswaku vana va va tlangela kule eka mitlangu yo homboloka yo fana na swidzidziharisi na ku nghenelela timhaka ta masangu va ha ri vatsongo swi endla leswaku va chucheka emiehleketweni va nga endli swilo swo homboloka eka vanhu lavakulu swi endla leswaku va chucheka emiehleketweni eka swiyimo leswi va nga va va hlanganaka na swona.

Ku va munhu a kota ku kuma a nchumu wo tshunxa hi swona hileswaku swi chuchisa miehleketo ya munhu leswaku a nga tshameli ku ehleketa hi swilo leswi n'wi vavisaka embilwini ya yena.

Nyikiwa nkarhi wo letela xipano ndzi nga tsakela ku letela xipano xa Kaizer Chiefs naswona ndzi nga xiletela hi ndlela leyi ya le hi ndlela ya leswaku ndzi tisa ku cinca hi siku ro lera ra rin'we ndzi nga ta va ndzi nyikiwe rona ndzi nga tisa ku cinca leswaku hi matlangelo ya vona naswona ndzi cinca va ntlangu van'wanyana van'wanyana ndzi va cinca ku ya hi matlangelo ya vona leswaku ndzi ti antswisa xipano xa Kaizer Chiefs.

Khiwa a nkarhi wo tumbuluxa nongonoko wa mitlangu wu pfuneta ku sivela vugevenga exikarhi ka vantshwa emugangeni wa ka hina ndzi nga tumbuluxa a nongonoko wa mitlangu ya bolo na mitlangu wa netibolo na mitlangu ya Rugby leswaku vaxisati na vaxinuna va nghenelela mitlangu leyi va hamba na na ku endla vugevenga kumbe swo homboloka emugangeni.

Swiphiqo leswi a nga ve a la langutane naswona hileswaku swi ta endla leswaku va n'wi pima pima ku ya hi matlangelo ka yena eka xipano xo karhi ku ya hi ndhavuko wo karhi hileswaku swi hambanile na ndhavuko wa yena naswona va ta n'wi nyadzha ku ya hileswaku u ntsongo.

Vuhlayiseki bya hina hi ntshamiseko ra ku endla leswaku hi tihlanganisa na vanhu lava hi endlaka vunghana na vona leswi phyuphyisa miehleketo ya hina ku anakanya kumbe ku ehleketa swo homboloka minkarhi yo tala naswona swithuthuthu xa miehleketo ya hina leswaku hi tshama hi ri kahle emoyeni ku ku va hi hi tikuma hi endla vanghana vantshwa.

Wexe eka inthanete hileswaku eka inthanete ku endliwa mitlangu yo hambanahambana yin'wanyani i mitlangu ya kahle kambe yin'wanyana i mitlangu yo homboloka leyi nga tikumaka leswaku van'wanyani va nga kuma va ku fambisile u duma misava hinkwayo ku ya hi matlangelo ya wena so ndzi anakanya kumbe ndzi ehleketa ku tlanga ndzi ri wexe.

La hileswaku a ntlangu lowu ndzi vonaka onge ndzi nga kota ku tlanga wona i ntlangu wa bolo ya hileswaku bolo ya milenge ndza yi rhandza naswona ndzi kule ndzi yi rhandza swinene naswona ndzi yi twisisa ku antswa ku tlula mitlangu hinkwayo.

Leswi xipano lexi xi xipano xa mintlango lexi ndzi xi tsakelaka naswona leswi ndzi xi rhandzaka hi mbilu ya mina hinkwayo i xipano xa Kaizer Chiefs naswona ndzi xi rhandza hileswaku xi phikizana hi hi ntlangu wa bolo ya milenge naswona lexi xi endlaka lexaku leswaku va hlawuleka eka mina hileswaku i xipano lexi xi seketelaka vaseketeri va xona hinkwavo naswona a xi khomisi tingana loko xi karhi xi tlanga.

A ndzi ta n'wi hlawu a ndzi ta wu hlawu a ndzi ta n'wi hlawula eka xipano kumbe ka mitlangu ya bolo hileswaku ntlangu wa bolo wu endla leswaku munhu a chucheka emiehleketweni naswona yi chuchisa miehleketo ya munhu leswaku ya tshama ya basile naswona ya ehleketa swilo leswi tengeke.

Ndhawu leyi yi nga kona hala eka hina yo tlangela kona bolo ya milenge i ndhawu leyi vitaniwaka Rangers laha ku nga na switulu swo tshama na hinkwaswo leswi lulamisiweke hi community ku endlela leswaku ku ta tlangiwa kahle bolo ya milenge.

Mfumo ndzi vona onge wu nga antswisa hi ndlela leyi ku va leswaku vantshwa va nghenelela eka mitlangu ngopfungopfu eka mitlangu ya bolo na netibolo u nga antswisa leswaku wu endla leswaku vanhu lava tlangaka bolo ya milenge kumbe netibolo va kota ku kuma muholo ya vona naswona va kuma a ntsako wa swin'wana na swin'wana leswi va swi lavaka eka mitlangu ya ya bolo kumbe netibolo.

Ndzi vona onge swi nga ndzi pfuna leswaku ndzi rivala leswaku ndzi vabya ku fikela kwini naswona swi ndzi vavisa njhani emoyeni swi ta ndzi endla leswaku ndzi tlhutlheka emiehleketweni ya mina leswaku ndzi na mavabyi ya chukela.

Vurhangeri lebyinene byi kondletela e xipano xa bolo ya milenge leswaku va tshembeka, hileswaku ku tshembeka eka vona swi sukela eka vurhangeri lebyikulu lebyi nga byinene na leswi endlaka leswaku vatlangi va bolo ya milenge na vona va va na ku tshembeka leswaku va endla swilo leswinene leswi endliwaka hi vurhangeri bya vona.

Va pfumeleriwa hinkwavo hikuva leswi swi endla leswaku vana hinkwavo va xikolo va tlhutlheka emiehleketweni ya vona va tshama va ri kahle naswona swi va endla leswaku va tshama va tsakile swinene hinkwavo hi ku angarhela ka vona hinkwavo.

Ina ndzi vona yi pfuna swinene ku va vana va xikolo va kota ku vulavula hi ndlela yo ka va nga ti chavi hikuva loko va tlanga mitlangu ya ya ya ya ya mitlangu ya yo tala ku nga ha va mitlangu ya bolo kumbe mitlangu ya netball swi endla leswaku va tihlanganisa na vanhu va dyondza ku vulavula na vanhu laha va endlaka vunghana na van'wana na van'wana lava hlanganaka na vona leswi nga ta endla leswaku va kuma ndlela yo ka va nga ti chavi ku vulavula na un'wana na un'wana naswona swi endla leswaku va ti tshemba.

Mintlhontlho leyi Afrika-Dzonga yi langutanaka na yona loko yi fanele ku rhurhela mitlangu ya matiko ya misava i mintlhontlho ya leswaku van'wanyani swi nga endla leswaku va nga swi tsakeli ku rhurhela eka mitlangu ya matiko man'wanyana leswi nga ta endla leswaku ku va na mintlhontlho eAfrika-Dzonga.

Ku va munhu a va muleteri wa swa mitlangu ya bolo u fanerile a va na mbilu ya kahle naswona u fanerile ku dyondza ku vulavula na van'wana va vatlangi va yena leswaku va ta tlanga va tsakile naswona va ta endla kahle naswona va ta endla swona loko va tlanga.

Vutiolori swi pfuna leswaku munhu a tshama a tlhutlhekile emiehleketweni ya yena a nga ehleketi hi swilo leswi mu vavisaka emiehleketweni na madyelo lamanene ma pfuna leswaku miri wa munhu wu tshama wu ri kahle naswona wu wu tlangela kule na mavabyi lama nga n'wu vavisaka emirini leswi swi tirha hi ndlela ya kahle swinene emirini ya munhu naswona swi endla leswaku miehleketo na vukorhokeri bya miri wa yena byi tshama byi ki ri kahle swinene minkarhi hinkwayo.

Tindlela leti Afrika-Dzonga yi nga ti ringaniselaka mimbuyelo ya ikhonomi ya ku rhurhela swiendlakalo swa mitlangu yi fanerile ku kuma a ndhawu yo karhi laha ku nga hanyeki swiharhi kumbe vanhu laha yi nga ta endla a ndhawu ya ku endleriwa swa mitlangu ntsena naswona switandzhaku hileswaku swi ta endla leswaku vanhu va chava ku ya eka tindhawu ta le kule na le makaya ya vona leswi nga ta endla leswaku va nga tshamiseki leswi nga ta onha mbangu.

Munhu loyi ndzi nga langutela eka yena vito ra yena i Regard Dlamini hikuva u nyikiwile swinene a nyiko ya ku tlanga mitlangu wa bolo naswona i na i na mahanyelo ya kahle swinene i na vumunhu wa swi kota ku vulavula na vanhu wa swi kota ku hanya ni vanhu.

eka varhangeri na kaputeni eka mitlangu swi hambana hi ndlela leyi hileswaku varhangeri i varhangeri lava va vonaka leswaku ntlangu wo karhi wu fambisa ku yini naswona wa humelela na kambe kaputeni hi loyi a endlaka leswaku ku va na ku va na mbuyelo lowunene loyi a seketelaka vatlangi va yena na ku va lulamisa loko va nga endli swona.

Lexi va faneleke ku xi endla va fanerile ku tshama ehansi va burisana kumbe va vulavurisana hi timhaka ta maendlelo ya mitlangu ya vona loko va nga endla ndlela hi ndlela yo biha leswaku va kota ku lulamisa swihoxo swa vona eka ntlangu.

Leswi endlaka leswaku xipano xi hlula hileswaku vurhangeri byi pfuna hi ku seketela xipano xa vona eka xiyimo xin'wana na xin'wanyana hambiloko va endla swo biha hambiloko va endla leswinene hambiloko va wina hambiloko va dyiwa leswi swi endlaka leswaku nseketelo wa vurhangeri byi pfuna xipano lexaku leswaku va va na matimba ni ku ti nyiketela eka loko va tlanga mitlangu ya vona.

I ntiyiso swidakwa hi swona swi talaka ku seketela mitlangu ngopfu, mitlangu ya bolo. Hikuva vanhu lava nga kalaka va nga seketeriki swi mitlangu ya ku ya bolo hi lava hi xitalo va nghenaka tikereke kambe swidakwa hi swona swi rhandzaka mitlangu ya bolo swinene.

Swi kurisa rixaka hi ndlela ya ku kombisa rirhandzu eka vadyuhari kumbe eka vakokwana hi ku endla ntanga leswi endlaka leswaku na vona va titwa va amukelekile swinene.

A ndzi nge endli nchumu kambe a ndzi ta swi amukela leswaku vanghana va mina a va ku zanga va kota ku ndzi seketela eka ntlangu lowu ndzi nga va na wona wo ti hungasela. Na mina hi rin'wana ra va siku ra masiku a ndzi nga va seketeli loko na vona va endlekela hi ku va na ntirho wa ku fana wa mina wo ti hungasa.

Ku ya hi mavonelo ya hi mavonelo ya mina ndzi vona swi ri na nkoka swinene, hikuva ku va vatlangi va leteriwa swi endla leswaku va endla swona loko va ri karhi va tlanga mitlangu ya vona ya bolo, leswi va pfunaka leswaku mitlangu ya vona yi va endla swona naswona va endla leswi lavekeke.

A ndzi nge wu tsakeli hikuva swa vurimi a hi swa mina, swa vurimi a hi swa mina naswona exikolweni a ndzi yelanga vurimi ndzi yele ku dyondzela ntirho lowu ndzi lavaka ku va wona wa vunese.

Mpfuno lowu endlaka leswaku vanhu vo tala va wu kumaka eka loko va tihungasela hileswaku swi tlhontlha miehleketo ya vona kambe naswona loko va swi endla ngopfu swi endla leswaku va huma etimhakeni to endla swilo swa nkoka hi timhaka to hungasa.

A ndzi ta swi sivela hileswaku hi ku tiyisisa leswaku vanhu va fanerile ku tiva leswaku swiendlakalo swo hungasa hi swona swi pfunaka vanhu vo tala leswaku va tlhutlheka miehleketo, naswona va nga tshami va vilela hi swi hi leswi va hlanganaka na swona swiyimo swin'wana na swin'wana evuton'wini bya vona.

Ndzi ehleketa leswaku swi nga pfuna ku tsakisa kumbe ku dyondzisa hi laha munhu a nga kotaka ku lehisa mbilu kona, leswaku u fanerile ku tiyisela swiyimo swi na swin'wana na swin'wana leswi a nga va a hlangana na swona a vuton'wini bya yena.

Vantshwa va nga kuma seketelo lowu kusuka eka muganga wo karhi va fanerile ku seketeriwa hi un'wana na un'wanyani loyi a nga va pfunaka leswaku va yisa a seketelo kumbe eka swa mitlangu ya vona emahlweni, leswaku va kota ku va pfuxelela na ku va chavelela leswaku va va seketela leswaku va ya mahlweni ni ku humelela ka vona.

Caster Semenya u ve na nhlohlotelo eswikolweni swo tala loko a ta duma swinene eAfrika-Dzonga hilaha a kala a kala nenge kambe a tsutsuma hi rivilo swonghasi. Laha a nga hlohlotelo vanhu vo tala leswaku a hi ntsena leswi endlaka leswaku munhu a humelela exikolweni kambe hambiloko a nyikiwile a talenta ya ku tsutsuma a nga humelela.

Xihoxo lexi ndzi nga tshama ndzi xi endla loko ndzi endla a ntirho kumbe swiendlo leswi ndzi rhandzaka ku swi endla i ku phuza byala, laha loko ndzi nga hetelela ndzi dakwa swinene, ndzi sungula ku rhuketela vanhu. Laha ndzi nga dyondza leswaku a ndzi fanelanga ndzi rhuketela vanhu loko ndzi twa ku tsaka eka mina kumbe ndzi onhela van'wana ntsako wa vona.

Ina a ndzi ta swi endla swinene a ndzi ta swi endla hileswaku loko ndzi swi endla swi tsakisa mina naswona swa ndzi tsakisa swi endla leswaku ndzi tshama ndzi tsakile swinene.

A ndzi ta tshama ndzi ya ebyaleni ndzi tshama ndzi phuza byala leswaku ndzi tshama ndzi tsakile hikuva hi swona swi endlaka leswaku mina ndzi tshama ndzi tsakile minkarhi hinkwayo.

U fanerile a nga ti toloveti ku tlanga mitlangu ya khompyuta, hileswaku mitlangu ya computer yi ta n'wi endla leswaku a nghenelela timhaka ta lavakulu wa ha ri ntsongo u fanerile a tlangela eka timhaka ta tibuku a hambana na leswa tikhompyuta.

Hikuva na vona va swi tiva leswaku swi pfuna vana va vona leswaku va phyuphyeka emiehleketweni va tshama va endla mintirho ya xikolo naswona va tshama va tsakile.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanerile a swi tiva ku ri leswaku mitlangu yi ta endla leswaku swi yi phyuphyisa miehleketo ya yena leswaku a tshama a ri kahle emiehleketweni.

Ina yi kahle yi endla leswaku miri wa yena wu tshama wu ri kahle naswona wu tshama wu na rihanyo lerinene.

Tindhawu leti ndzi ti tivaka i tindhawu timbirhi ntsena leti ndzi swi tivaka ndzi ti tivaka hi swipano to tlanga bolo ya milenge, yo sungula i ndhawu ya le Johannesburg ya vumbirhi i ndhawu ya le Limpopo.

A mitlangu leyi yi ta pfuna n'wana loyi leswaku a tshama a phyuphyekile emiehleketweni, naswona yi ta endla leswaku a tshama a tsakile hileswaku emiehleketweni ya yena a nga ehleketi swilo swa ku n'wi vilerisa.